Ndingasoloko ndimgcina ecocekile kwaye ndimnike amayeza akhe, ndimthengele nenapkeni yakhe kuba engakwazi ukuya ngasese.

Ndingabamisa ndibaxelele kakuhle ukuba bangayenzi le nto bayenzayo, ayilunganga. Ndibachazele ukuba la mntu akazenzanga ukuba angabuzi, yindalo kaThixo leya loo nto ithetha ukuthi mababahloniphe abantu abakhubazekileyo.

Akululanga kwaye kuba nzima xa kufikeleleke kwelo xesha, kunqabe nezithuthi zokuya kwiiklinikhi kuba iiklinikhi nezibhedlele zikude.

Ndingamcebisa ukuba athandaze. Kule mihla siphila kuyo ayikho into engaphezu kunomthandazo, kuba amagqirha amanye angoku awananyani.

Ndingabaxelela ukubana mabayeke lo mkhuba wokonakalisa izixhobo zesikolo ngexesha lokutyiswa kuba urhulumente uyakuye ayiyekise into yokukhupha isidlo ezikolweni. Loo nto ichaphazele nabanye abantwana abathi bona bangonakalisi izinto ezo zesikolo.

Ndicinga ukuba kwenziwe iyeza eliza kuthi liyitshabalalise ingaze ibekho kwaye urhulumente akhuphe nemali.

Ndingamxelela ukuba angabahoyi aba bahlekisa ngaye kuba bona baphuma betyile emakhayeni abo. Yena makathule, ahambe ayokufola ukutya kwesikolo atye ahluthe. Uyayazi mos imeko yakhe. Ndingamxelela ukuba makangabahoyi, uyazazi yena into ayiyeleyo.

Ndicinga kuba iyibhrendi, yiloo nto iduru, kuba abantu abavelisa amayeza eebhrendi basebenzisa imali ukuze benze iibhotile zabo zibukeke ebantwini kwaye zibe ntle.

Ukuba uye wathi wazifumanisa egula uzokuziva njani? Kuba soze imphathe kakuhle loo nto.

Ndichazelwa indlela yokuziphatha nendlela yokuba makatye njani. Izinto amakazitye nezinto amakangazityi.

Ndingathetha nenqununu ndimchazele ukuba abantwana abakwazi ukukhonsentreyitha kwizifundo zabo kuba abanye bahamba beza esikolweni bengatyanga, ndimcebise ukuba isicelo kurhulumente asityisele abantwana, okanye ukuba isikolo siyakwazi ukuthenga ukutya sincede ukuze bazokwazi ukufunda bamamele eziklasini.

Ndingafowuna ngokukhawuleza ndichaze ukuba ndibone abantu abalimeleyo nabanye abavaleleke emotweni le ibisenzeka ingozi ngoko ndingacela i-R twenty-four iphuthume ikhawuleze kungekonzakali abantu abaninzi.

Kukuba abaqeshwa beambyulensi babebaninzi kwaye baphendule ngokwexesha iambyulensi kwiindawo zasezidolophini, bawukhuthalele umsebenzi wawo kuba kwezinye iidolophu iambyulensi zifika kade de umntu alimazeke kakhulu.

Ndicinga ukuba bayawazi. Inoba baqaphela ngokweebhotile afakwe kuzo lawo mayeza. Okanye umntu aqaphele ukuva incasa yawo ukuba ayifani.

Ndiyibona ingeyonto ilungileyo kuba kuvavanywa njani iyeza elingaziwayo ukuba liza kuhamba lisebenze njani emntwini. Xa ela yeza linokuvavanywa emntwini liye limgulise okanye limkhuphe izinto. Ndicinga ukuba ikhona indlela abangenza ngayo ukuvavanya iyeza, balijonge ukuba likulungele na ukusetyenziswa ebantwini.

Ndicinga ukuba angatyi izinto ezinamafutha kakhulu, ayikhathalele impilo yakhe, amamele nemiqathango ayinikwa ngugqirha wakhe.

Ndingamxelela ukuba amayeza awalunganga uba ucinga uzawuqinisa umtshato wakho. Uza suke ube namabhadi mpela. Kungcono aphume kuloo mtshato, ahlale phantsi. Xa ixesha lilungile uza kuphinda afumane omnye umntu oza kumthanda ngale ndlela afuna ngayo.

Zenza kube nzima ukufikelela kwiiambyulensi kuba ziye zonqine ukuya kwiindawo ezithile ngenxa yezizathu ezithile. Loo nto ke urhulumente ingaske angenelele alungise apho konakale khona ukuze wonke umntu akwazi ukufumana uncedo.

Yimbono erongo leyo kuba wonke umntu ubalulekile ukuba anxibe into athanda ukuyinxiba, lilungelo lakhe elo. Nokuba uyintombazana anganxiba into emfutshane, ayithi loo nto umfana makazithathele kuwe, kwaye unelungelo lokuba ayokumbambisa emapoliseni umntu oye wathi wakudlwengula.

Ndingabaxelela abafundi aba bakhulelweyo ukuba mabathathe ikhefu ndibaxelele bangabi naxhala baza kuzifumana izinto zokufunda ngoku besemakhaya. Aze umntu wakukhululeka abuyele esikolweni kuba wonke umntu unelungelo lokufunda.

Ndingabaxelela ndibacacisele abantu abangevayo bayafana nathi, nto nje badalwe ngokuba bengeva bathethe ngezandla. Loo nto ayithethi ukuba bazizidalwa okanye ayingobantu. Loo nto ithi masibahloniphe kuba nabo ngabantu. Wonke umntu udulwe ngokwahlukileyo.

Ndingabachazela kakuhle ukuba, udadewethu akayithandi into yokuba niphuze umntana emlonyeni. Ngoko uyacela ukuba ningamphuzi emlonyeni. Ningamphatha kona ukumphatha.

I-genetic medication ne-counterfeit medication ndicinga ukuba ayafana, nto nje enziwa ngabantu abohlukeneyo. Loo nto ayithi elinye liyifeyiki, elinye lilungile.

Ndingathetha naye ndimchazele ukuba akulunganga ukuthi ukhulelwe ungayi ekliniki kuba umntana angaphuma enengxaki kwaye loo nto iza kunceda naye ukuba akhuseleke kubungozi bale nto ayenzayo. Ndingamxelela ukuba makaye ekliniki. Ndingamkhapha ukuba uyonqena, andinangxaki yaloo nto.

Ndingathetha nenqununu yesikolo ndiyicacisele ngalo mba ukuba abantwana bayalamba, basuka kumakhaya abo bengatyanga ngoku bakwazi ukumamela izifundo zabo apha esikolweni. Ngoku bendicela ukuba isikolo sityise abantwana qho ngexesha lesikolo.

Ewe, zibafundisa ngendlela elungileyo kuba ziya kubaxelela ukuba mabathathe kangakanani amayeza kwaye batye kangaphi ngemini amayeza abo ukuze umntu ahlale esegazini nempilo erayithi.

Iikliniki ezihambayo zincedisa kakhulu ngokhathalelo lwempilo yabantu abo bathi bangakwazi ukuya kwiiklinikhi ezikude kunabo okanye kuloo lali ingenayo kwaikliniki. Loo nto iye ibe mnandi kwaye ibe lula.

Urhulumente kungafuneka aqashe ii-councilors eziza kuthi zikwazi ukumamela izikhalazo zamabhinqa kwaye umntu angoyiki ukuthetha le nto imtyayo, kuba uyawuhlala elixhoba lokuxhatshazwa liqabani eli lakhe. Kwaye umntu lo uxhaphazayo yena abanjwe.